Isizathu ukuba kwenziwe eli theko lelokuvuyisana nokubhiyozela ukubuyisa umntana esukweni, ngokuba ethe wabuya eyindoda, wabuya etshintshile engomnye umntu. Eli siko lenzelwa ukuvuyisa nokwamkelwa nokubulela ukuba umntana esuthwini.

Ukuhlamba eli hlazo kufuneka kuxheliwe, kuthethwe nabaphantsi kungxengxezwe ukubana kwenzeke eli sikizi, aba 'ntwana bathandana. Loo nto ke yinto embi, iyaxoliselwa. And then kengoku kuye kuphindwe kuxhelwe nokuba yibhokhwe okanye inkomo leyo, bahlambe eli hlazo balenzileyo okanye bazikhuphe bahlambe, bazikhuphe baqale esinye isiduko okanye babize enye ifani entsha ngendlela yokubohlwaya. Yinto engavumelekanga le kuthandane abantu abafanayo.

Ezilalini inento yokubana umntana ngumntana ngowelali yonke, umntana ukhuliswa yilali, umntana ujongwe yile lali, akajongwangwa yifemeli yakhe kuphela. Uyakwazi ukuba ke athunywe nangabanye abazali apha elalini, afumane neengqeqesho kwalapha elalini. Akuthiwa hayi ngumntana kabani lona kumele aqeqeshwe nguye, hayi ngumntana welali yonke, ukhuliswa yilali yonke. Loo nto ke ithi incede ukubana babunjwa abantwana njani yilali yonke, kudibene nefemeli yakhe.

Umvubo wenziwa kakuhle ngomilimili, uwupheka ngomilimili, uthi udibanise namanzi abilileyo amancinci ukuba uwenze ubaleke ungadibani. Umvubo ngamasi adibene nomphokoqo, umphokoqo lowo uphekwa ngomilimili odibene namanzi amancinci, kwenziwe umphokoqo lowo ubaleke. Amasi ke ngoku ngawo odubela ngawo, ukuba wenze into ekuthiwa ngumvubo.

Umngqusho kukutya kwesiXhosa okwaziwayo kakhulu nazezinye iintlanga zalapha eMzantsi Afrika. Umngqusho ke ngumbona ongqushiweyo okanye umbona othengwe sowungqushiwe evenkileni udibane neembotyi, uwupheka neembotyi, udibanise ke nezinye izinto ezenza ube mnandi. Uwupheka kangange-three hours to four hours, kuyaxhomekeka ukubana wena ufuna uba ubenjani. Umngqusho ke wohlukile kwikhrashi, ikhrashi iyodwa, yona imhlophe ayidibenanga neembotyi, ayidibenanga nambotyi.

Kaloku ungabiza ootatomncinci bakhe noobhuti bakhe abadala kunaye, abantu basefemilini, bazokwazi bona uba bamcacisele ukuba ukwaluka yintoni, kuza kwenzeka ntoni njani, ukubana zeziphi izigaba ekufuneka ezihambile as for intoba aye esibhedlele ayohlola ukuba uphile kakuhle qete and uba use-eyijini yokuba akwazi ukoluka. Zizinto ke ezo ezinothi zenziwe nangoomalume bakhe. Wena nje njengomzali kukumxhasa into onothi uyenze umntana ukuba akwazi yonke into ukumelana nayo, azokwazi ubuya ephilile.